Njengomfazi kungafuneka ndinxibe ilokhwe ende eza kogquma imilenze yam neza kogquma iingalo, ndize ndinxibe neqhiya eza kogquma intloko njengoko ndihlonipha.

Sikhule abantu abangamadoda bekhulula umnqwazi okanye into abayithwele entloko xa bengena emzini, loo nto sikhule sixelelwa ukuba babonisa ukuhlonipha kule ndlu. Ngoko ndingamcacisela loo nto umhlobo wam osuka kwelinye ilizwe. Nakubeni ndingaqinisekanga ncam ngesizathu sokuba akhulule into esentloko kodwa ndingamcela ayenze ukuze kungabikho ngxabano kule ndlu sizongena kuyo.

Abantu abangootata bebekade benxiba iimpahla ezibenza babe nesidima baze bacace ukuba ngootata bemizi kodwa indlela ekhoyo ngoku yokunxiba iye yanefuthe kwindlela abantu abangootata abanxiba ngayo. Ngoku abantu abangootata baye banxibe ngohlobo ulutsha olunxiba ngalo, ibhrukhwe ezi babambayo nezikipa ezibabambayo ezibenza bangahluki kulutsha olukhoyo. Ibe le nto yenza abantu abangootata bangabi naso isidima njengoko babe naso ekuqaleni.

Nakubantu abangoomama isinxibo sesiNtu sibanceda bahlonipheke baze babe nesidima kodwa ngoku isinxibo esikhoyo siyasihlutha eso sidima kubantu abangoomama, kuba ngoku banxiba izinto ezimfutshane, izinto eziveza imilenze, eziveza nezisu, ezenzelwe abantu abasebatsha.

Emitshatweni ziba ntle kakhulu iimpahla zesiNtu ezinxitywayo, ibe kweli xesha ngoku imibhaco iye yenziwe ithungwe ibe ziilokhwe ezintle kakhulu. Ngoko, ndinganxiba umbhaco kumnyhadala womtshato ndize ndiwunxibe nezinto ezenza zibe ntle njengamaso emiqala namaso esihlahla.

Intombi engatshatanga emngcwabeni inxiba nantoni na efuna ukuyinxiba, ngokomzekelo iyakwazi ukunxiba ilokhwe emfutshane, iyakwazi ukunxiba ilokhwe eziveza iingalo futhi iyakwazi ukuhamba ngentloko. Kanti intombi etshatileyo okanye ibhinqa elitshatileyo kufuneka linxibe ilokhwe ezakugquma imilenze, ilokhwe ezakugquma iingalo. Kufuneka inxibe neqhiya eza yokufihla intloko njengoko ibonisa ukuhlonipha kule ndlu futhi izama ukunqanda ukuthetha neengxabano ezisenokuvelela xa abamelwane bebona indlela anxibe ngayo.

Eyokuveza zonke iingalo zomntu obhinqileyo ngaphandle andiqinisekanga kakhulu ngayo kodwa mhlawumbi isenokuba yamkelekile into yokuba angazivezi zonke ingalo zakhe umntu obhinqileyo ngaphandle. Kodwa ke ukuveza amabele kumntu obhinqileyo, loo nto ayilunganga kuba akekho umntu ekumela uyayibona umzimba womntu obhinqileyo ngaphandle kumyeni wakhe. Futhi eyokuveza imilenze, ukuba umntu obhinqileyo unxiba ilokhwe eveza yonke imilenze loo nto isenokuba ayilunganga kodwa ukuba unxiba ilokhwe egqumayo amadolo isenokuba yamkelekile leyo.

Ndicinga ukuba ngabazali abanokunceda abantwana babo bazi iinkolo nenkcubeko yethu, babafundise ngayo baqiniseke ukuba bayazi kakuhle. Loo nto izawubangela uba nabo abo bantwana xa bekhula baze babe nababo abantwana, bagqithisele iinkolo nenkcubeko efanayo ize ke ihambe izizukulwana ngezizukulwana.